Kumele izikole ziqikelele ukuthi abafundi ziyabafundisa ngokubaluleka kwezempilo nosizo lokuqala, kube yinto abagqugquzela ngayo nsuku zonke, behlale bekhunjuzwa ngayo. Ukubaluleka kwezempilo kakhulukazi kokokuqala ukugeza izandla uma uphuma endlini encane noma uzothatha okudliwayo futhi izikole kumele ngesikhathi sezivivinyo kube ezinye izinto ababahlola ngazo emathestini ukuthi bayaziqonda futhi bayazenza.

Umtholampilo kumele uqinise umthetho wezokuphepha ekugadeni lamaphilisi noma imithi ye-HIV ngoba lokhu kuyabalimaza abantu noma iziguli ezilwa nalesi sifo uma sekwentuleka imithi yabo. Ngakho-ke kumele kuqine kwezokuphepha kufakwe namakhamera egumbini lapho kuhlala khona le mithi.

Yingoba lesi sifo emphakathini abantu uma uzivezile noma kwaziwa ukuthi unaso, kuyaye ubukwe njengomuntu ongaziphethe kahle noma umuntu ongenaso isimilo, okuyikho kugcina kuholela ekutheni abantu abaningi abantu abaningi abanalesi sifo bethatha izimpilo zabo. So, kumele luqine lolu hlelo olulekelela abantu abaphila nalesi sifo.

Imililo emikhulu kuyaye kube nzima ukuthi usebenzise amapayipi ngoba iye ibhebhetheke futhi isuke ilawulwa umoya. Ngakho-ke ama-hose noma izifutho azikwazi ukuvala ndawo zonke noma ukucisha umlilo ohambayo ngoba suke ziphethwe ngumuntu noma ezisemotweni yama-firefighter kuyaye kube lula uma becima umlilo omile hhayi umlilo obhebhethekayo ohamba nomoya.

Ukucindezeleka kuyamlimaza umuntu ngendlela yokuthi kugcina kumenza ehlale engajabule noma ebe nenhliziyo encane ngenxa yokuthi ucindezelekile futhi akakwazi ukukhuluma ngokucindezeleka kwakhe noma kuye lowo muntu omcindezele noma kwabanye ngoba unamahloni okukhuluma ngezinto ezimhluphayo. Lokho kugcina kumulimaza ngaphakathi, kumahintshe kumenze umuntu ohlezi engajabule.

Okokuqala okubaluleke kunakho konke, uma uzosiza umuntu olimele, kakhulukazi uma ephuma igazi, uyaye ufake ama-gloves ezandleni ukuze ungathinti igazi lakhe, lokho okungenza kube nokuthelelana kwezifo, mase uyakwazi ukuthi umlekelele mase uqeda ukumlekelela, uyawakhipha ama-gloves uwalahle, uphinde ugeze izandla, naye ageze izandla ukuqikelela ukuthi nobabili niphephile ezifeni ezingase zibe khona ezithelelanayo.

Ezibhedlela zikahulumeni kushoda odokotela noma abahlengikazi nabahlengi, kushoda amanesi futhi kwesinye isikhathi kuke kushode ngisho imithi noma amaphilisi, okuyikho kugcina kwenza kulindwa isikhathi eside ngoba iziguli zigcina zibaningi kakhulu, udokotela abe yedwa, angakwazi ukulekelela iziguli eziningi ngesikhathi esincane kugcina kuhlalwa isikhathi eside esibhedlela, usizakale emva kwesikhathi eside.

Lo msebenzi awuyona inkinga kakhulu kuleli zwe lethu ngoba imililo into esingajwayele ukuba nayo. Ngakho-ke, akazukubhekana nenkinga enkulu kangako, uma inqobo nje ewuthanda umsebenzi wakhe futhi ezimisela konke kuzohamba kahle futhi uyafundelwa emakolishi nalapho zikhona izimali ezikhishwa uhulumeni zokulekelela abangakwazi ukuzikhokhela engakwazi ukufunda ngazo, azimisele aphase.

Izinzuzo zalo mjovo noma le-booster ye-COVID-19 ukuthi kungabibikho ukwethelelana ngayo. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi sonke siy'gomele emsebenzini, okuyinto izinkampani noma amabhizinisi esisebenza kuwo okumele aphoqe ukuthi wonke umuntu okule nkampani abe nesitifiketi somgomo we-COVID-19.

Ukuhlanzeka ngokomoya kuyamlekelela umuntu empilweni yakhe. Ngakho kuyinto ebalulekile esusa izihibe noma ubunzima umuntu asuke ebuzwa ngaphakathi uma esesuka ekuyohlambululeni umoya wakhe, ingqondo yakhe ibe isisebenza kahle, ebe umuntu ebantwini.